Isitambu nenyama ebilisiwe, hhayi le ugogo wapheka la wapheka kahle. Lana kwenza ukuthi lolu suku luhlale kimi ngangalukhohlwa namanje ngisanalo emqondweni. Lokuya kudla kwakumnandi ngendlela yokuthi akukho izinto ey'ningi ey'fakiwe kuzona, iy'nongo nje ey'ningi ey'fakiwe. Kwakumnandi nje ngendlela yakho yakhona. Akudinge futhi nanokuthi uze usebenze kakhulu uhlale isikhathi eside emabhodweni.

Kumele bazi ukuthi ingabe sebekulungele yini ukungena kwisigaba sokuthi sebakhulile yini kanti futhi kumele bazi ukuthi njengoba sebakhulile kunezimo noma kunezinto esekumele manje zibhekwe kubo ukuthi bazenze. Kunezinto futhi esisobheka kubona ukuthi bangazenzi. Ngaleyo ndlela leyo sebengabantu abanamandla futhi ababamba iqhaza emphakathini nakwimindeni. Ngaleyo ndlela kumele beqaphe, bebheke ukuthi indlela asebephila ngayo yindlela ezobalungela na.

Amasiko akaZulu maningi ahlukene ngey'ndlela ey'ningi. iy'nsizwa nje noma abafana bayahamba beyohlala beshaye ingoma. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi abafana bakhula belusa, kwesinye nje isikhathi abafana badlala imdlalo beqhathwe, bedlale nomgangela behlanganyele nje bebodwa kuculwe kugidwe kwesinye isikhathi. Lezi zindlela ey'kwaziyo ukuthi umuntu wesilisa uma esakhula zimakhe ngokomoya, ziphinde futhi zimakhe nangendlela yempilo.

Umgido wendlamu, umgido wendlamu uyashesha. Uyashesha yilapho khona kusuke kushaywa isigubhu, uma sikhala isigubhu senza ukuthi laba abangididayo begide bebe nomdlandla, besuke bedanse beye phezulu beye phansi. Lowo mdanso, uwumdanso omuhle omnandi kabi, okhonayo ukuthi uhlangane neminye imdanso yesimanjemanje.

Okonwe ngamazwi, kulungiswa ngamazwi. Kumele omakhelwane bobabili behlangane kukhulunywe. Omunye alalele omunye, nomunye alalele omunye, kungaphikisanwa, kuthi uma sekukhulunyiwe bese siyabuzana sithole indlela yokuthi isixazululo sethu ukuze siye phambili kungaba yisiphi.

Amasiko maningi amasiko. Abantu besifazane abawalandelayo kabanye bahamba umhlanga lapho khona behlolwa ukuthi basaseyintombi na. La basuke bephinde befundiswe nanokuthi ukuba yintombi noma ukuba umuntu wesifazane kusho ukuthini. Lezi zindlela noma le mikhuba iyona eyenza abantu besifazane noma amantombazane akheke.